Leyi ni yi tivaku mina hi yona long term retirement ya Alexandra Forbes. Ma swi kota ku ri mi veka mali, ku na percentage leyi mi yi kumaka. Loko se ku fika ka nkarhi wa ku mi wisa, mali ya n'wina yi ya tswala every month loko mi ri ku yi vekeni mi kha mi nga yi humesi. Loko ku fika nkarhi wa ku ri mi wisa ma yi humesa mi ti-enjoy-ela mali ya n'wina.

Ndzi nga vutisa leswaku na swi kota ku set-a ti-limit ka app ya mina? Ni tlhela ni vutisa ku ri na swi kota ku stop-a khadi ra mina ka app? Ni tlhela ni vutisa ku ri na swi kota ku tirhisa ku ku rhumela munhu mali hi app ya mina?

Hi mavonelo ya mina ni vona swi ri kahle swi tlhela swi nga vi kahle ku ri vana va kuma ti-loan va ya hakela loko va kuma ntirho. Swin'wana swi hava guarantee ya ku ri loko u huma exikolweni u ta kuma ntirho. Se loko u teka nkarhi ku u kuma ntirho u ta endlisa ku yini? Mina hi mavonele ya mina, a ndzi ta lava ku ri vatswari ku va vona va va lombaka timali leti ku vana va ya exikolweni, ku ri va kota ku hakela. Ku nga yimeriwi ku n'wana a kuma ntirho, va ta sungulela hansi ku hakela. Se lava ya ku eyunivhesiti sometimes se mi kuma ku ri na mali yeleyo ya ku ya ti-loan yi suka yi nga ri kona, for ku ri va ya lombewiwa ku ri vo tala vana a va se hakela.

Mimpfuno ya rifu eka ndzindzakhombo wa vutomi yi pfuna swinene loko mi heta ku humelela hi rifu, ma swi kota ku humesa mali mi mi endla rifu mi heta. Mi tlhela mi va na mali leyi mi nga ta sala na yona loko se mi hetile ku tirha, for nkarhi wo leha futhi.

Loko mi tsandeka ku hakela, va borha hileswaku va ta va ta lava ku mi lwisa, va teka na swilo swa n'wina endlwini. Se loko mi ta lomba mali eka vamachonisa i ku ti hoxa nghozini leyikulu.

Ebangi va languta leswaku wa swi kota na? U ta swi kota ku hakela. Va languta leswaku u na swikweleti swingani, ku ri u hola mali muni. Va langutisa ku ri swikweleti leswi u nga na swona wa swi hakela ke?

Xo sungula ndzi ta vutisa leswaku ti-interest ta kona ti famba njhani? Naswona swi ya hi ku ri ni teka mali muni. Se loko ni ni ya kombela xikombelo xa khadi, ni to vutisa ku ri hi mali yo ringana leyi ni ta hakela mali muni? Naswona hi n'hweti, ti-service ta kona ti ti famba njhani?

Lexi lawulaka ku ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina i limit-i. Limit-i ya wena ya ya n'hweti kumbe ya siku ku ri i mali muni, hi yona leyi nga ta ku lawula leswaku u tirhisa njhani mali.

I ku va a va a ri na swikweleti swo tala, a endla xikweleti ku pfala xikweleti. So nkarhi wo tala hi hi xona xivangelo xa leswaku munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo.

Hi ku vona ka mina i ku xava na ku xaviselana ti-currency.

byela leswaku a sungula a languta ku ri ti famba ka njhani ti-rates ta ti-currency enkarhini wa sweswi. Ni tlhela ni n'wi tivisa leswaku for ku cinca a tirhisa ATM for ku cinca ti-currency ta yena, ku convert-a mali from ka ka ti-rands ku ya ka Zanzibar.

Swi swi khumba ngopfu e vanhu vo famba. Hikuva u suka u veke mali ya so loko se u languta u ya ku xaveni ka thikithi u kuma ku ri currency se yi cincile se i mali leyi nga le henhla. So yi khumba hi swona sweswo.

Ku laveka n'wana a ri na eighteen years, ku laveka ID, ku laveka proof of address ntsena.

Byela leswaku a pfula akhawunti leyi yi yi nga ri ki na ti-charges ta le henhla. Swo fana na savings account, leyi kotaka ku pfuna na vanhu va nga humesi mali yo tala. Kumbe ya swichudeni.

Ndzi ta vutisa leswaku ndzi kota ku tirhisa khadi leri kwihi? Naswona i mali muni ku humesa mali ka ATM? Ti-charges ta akhawunti leyiwani ya mina hi tihi?

Ku vona ka mina akhawunti ya cheke hi leyi yi khomaka mali yo tala, ku tlula le ya ya ya savings account. Leyi yi tirhisiwaka hi vanhu vo tala.

Swivutiso swo tala i ku ri ndzi vutisa timhaka ta ti-charges hikuva nkarhi wo tala, hi tona ti hi vavisaka. Ku ri ti-monthly charge ta wena ti ta ti ta va ti ri mali muni? Na loko u humesa mali, swi ta ku charge-a mali muni? Ku rhumela munhu na na ku ri wa swi kota ku kuma ntswalo na loko mali yi ti tshamerile a bangi?

Va lava ku tiva leswaku u tshama kwihi na ku ri u huma kwihi or wa le Afrika-Dzonga na?

Ndzi ta vutisa leswaku hikokwalaho ka yini, vumbhoni bya mina byi nga tirhi? Ku laveka ni ta na vumbhoni bya njhani ku kombisa ku ri ni tshama kwihi? Se a ndzi ta vutisa leswo. Swona a swi nga ta ni khoma kahle hikuva ndzi ta va ni nga ni yile ni yele mahala ebangi ni vuya ni nga yi kumanga akhawunti.

A ndzi nge va nyiki. Hikuva vito na xivongo hi swa mina, ene i vumbhoni bya mina. Se va ta fanela ku ti lavela swa vona, ku va ya pfula akhawunti.

Vanhu va pfula tiakhawunti e-bank va endlela ku hlayisa timali ta vona. Va endlela ku hola loko va kume mintirho, va endlela u kota ku hakela na vanhu kumbe ku hoxeliwa mali. Va tlhela va endlela na ku hakela tiakhawunti ta vona ta le switolo.

Ku veka mali ehansi ka matirasi ni vona swi nga ri safe hikuva yi nga lahleka. Loko mali yi ri le e bank, ya kota ku tshama lembe hinkwaro yi nga dyiwi hi munhu loko mi nga yi tirhisi.